Yebo, amaphephandaba ngiyawathenga futhi ngiwathenga nsuku zonke. Angisiza ukuthi ngazi okwenzeka emhlabeni.

Kungaba nomthelela omuhle ngoba abantu abasha ababheka imisebenzi bengakhona ukuthi bayi-apply-ele njalo ngaphandle kokuswela idatha.

Kubaluleke kakhulu kimi, ngingabeka kuqala inkundla enikeza izinhlobonhlobo yokuqukethe okunekhwalithi ephezulu okufanele umndeni ofanele yonke iminyaka. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi inkundla ibandakanya wonke umuntu futhi ingajatshulelwa yiwo wonke umuntu, kungakhathalisekile ubudala noma ukuzwela komuntu ngamuntu.

Ukuze ethule uhlelo olusha lomculo, uNdabenhle Mkhize, ongumqondisi womculo esiteshini somphakathi, kufanele aqale ngokucwaninga nokuhlela, achaze umqondo wohlelo nabalaleli okuhlosiwe, ahlaziye umncintiswano. Ngemuva kwalokho kufanele ahlele uhlu lwadlalwayo oluhlukahlukene lomculo, enze izingxoxo futhi enze izici ezihehayo. Ukuhlela nokupromotha uhlelo nakho kubalulekile, ukukhetha isikhathi esimisiwe nokusikhangisa ngezinkundla zokuxhumanya kanye namazwibela asemoyeni. Okokugcina, ukuhlola ngokuqhubekayo nokwenza ngcono uhlelo kuzoqinisekisa impumelelo nokufaneleka kwalo ngokugxila kwikhwalithi yokuqukethwe ukubandakanya izethameli eziqondiwe, ukukhuthaza ukuzibandakanya komphakathi nokuhlola okuqhubekayo, uNdabenhle angakha uhlelo lomculo oluchumayo.

Mina ngingasho ukuthi imisakazo efana noKhozi FM, neVuma FM ibaluleke kakhulu kimina nomndeni wami. Banikeze umbono oyingqayizivele ezindabeni zendawo, imcimbi namasiko esingeke sawuthola kwenye indawo. Umculo, iy'nhlelo zezingxoxo nezinhlelo ezigxile emphakathini zisisiza ukuthi sihlale sixhumene nomphakathi wethu futhi sizizwe sibalulekile. Siyalazisa iqiniso lokuthi anakekele izidingo zethu nezithakazelo zebandla futhi siyakujabulela ukuwulawulela ndawonye njengomkhaya.

I-telemedicine noma imithi ekude ivumela iziguli ukuthi zithole ukunakekelwa lwezokwelapha ngobuchwepheshe bezokuxhumana, ukwandisa izingcingo noma izinhlelo zokusebenza zemiyalezo. Iziguli zingathintana nabahlinzeki bezempilo, zabelane ngomlando ezokelapha nezimpawu futhi zihlolwe kude. Abahlinzeki bezempilo bengakwazi-ke ukuxilonga futhi benze izinhlelo zokwelashwa, banikezwe imithi, ba-ode ukuhlolwa ngelevu noma bathumele iziguli kochwepheshe njengoba kudingeka. Ukuze kusetshenziswe i-telemedicine, iziguli nabahlinzeki kufanele babhalise, bahlele ukubonisana okubonakalayo, bathole imvume nolwazi futhi baqiniseke ukusethwa ngobuchwepheshe okuhlanganisa amakhompuyutha, ukuxhumana kwe-inthanethi, i-software yenkomfa ngevidiyo namadivayisi okuqapha akude.

Uma ngingadala ifomethi entsha yezindaba yeziteshi zomsakazo zomphakathi, ngingaphakamisa i-Community Pulse, uhlelo olusebenzisanayo, olugxilile noluqhutshwa umphakathi. Ingahlanganisa ukubika okujulile, ukuxoxa izindaba nengxoxo igxile esihlokweni esithile isonto ngalinye njengomfundo noma ukunakekelwa kwezimpilo. Lolu hlelo luzobandakanya abalaleli ngokusebenzisa izinkundla zokuxhumana, izingcingo namazwana aku-inthanethi futhi lunikeze ulwazi olubalelekile ngemibiko ebanzi, imibono eyahlukene nezinsiza-kusebenza ngokugqugquzela ukuzibandakanya komphakathi nokuhlinzeka ngokuhlaziya okujulile, i-Community Pulse izodala ifomethi yezindaba eyingqayizivele negxilile eyazisa, ekhuthazayo futhi enika abalaleli amandla.